Mo setsong sa me Setswana go apariwa letlalo, mme banna ba apara tshega. Basetsana ba apara dikete tsa matlalo, mme seo se ne sa fetoga mo dingwageng ka gore, gona jaanong jaana re apara masela. Masela a teng re a bitsa leteisi.

Ee, moaparo wa setso o tshwanetse go apariwa ko meletlong o tlotlegang jaaka di-conference.

Ke nagana gore ke moaparo wa maZulu, ka gore ke moaparo o e leng gore o na le mebala yotlhe e supang gore o mo Aforika Borwa.

Setso ke selo se e leng gore ra se tlhompha ebile se akanyetsa ka maemo a godimo-dimo. Mme ga e le gore setso sa maZulu le sa maXhosa se dira gore bana ba le bannyane ba ithute go ntsha matsele, moaparo wa bone o nne moaparo mokhutswane. Ga e le gore setso se go bontsha jalo ga ba kake ba palelwa ke gore ba simolole go apara ka mokgwa o, mo segompienong.

Ke nagana gore rotlhe re le batho go tswa Ko ditsong tsa rona, di fashion-e, le mefuta ya dibaga e farologane. Mme ebile ke yone e e bontshang gore setso sa gago ke se se feng. Mme seabe sa dilo tse, se dira gore o itshupe gore o wela mo setsong se se feng le gore o dumela mo medimo e e feng.

Mosadi yo o nyetsweng, o tshwanetse ke go simolola go apara khiba, kgotsa lesela la le toisi. Mme a dire bonnete jwa gore o a rwala mo tlhogong, mme seo se supa gore o nyetswe ke mosadi wa lelapa.

Go le gantsi diaparo tsa setswana di diriwa ka lesela le di bitsiwang leteisi, mme ebile maina a diaparo tsa Setswana, ke morokotso, khiba seshweshwe, motseto mosese, tshwana le makgabe.

Kamano yona e teng mme e kgolo ka gore diaparo tsa setso di ruta basadi gore ba apare sentle. Gore ba thibetse matsele, ba thibetse le maoto a bone ba thibetse le magetlha a bone.

Ke bona e le dilo tse pedi tse di farologaneng ka gore, batho ba ba rokang fashion-e ya segompieno, ba batla go apola batho, mme ba batla go tseya diaparo tsa setso ba dire gore di ntshe matsele, dintshe maoto, di ntshe le meriri, mme ebile diaparo tsa ntlha tsa setso, di nne di sa dire jalo ko ntlheng.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa basadi go apara ka tsela e e leng gore e siame. Ka gore di ba ruta go itlhompha le gore ba tlotle tsela e ba aparang ka yone. Mme diaparo tsa setso di na le seabe se segolo mo go bolokeng ngwao, ka gore ke tsone tse di dirang gore motho a itshupe ebile a bontshe gore o wela ko setsong se se feng.

Ke nagana jalo ka gore ga e le gore o fitlhela diaparo tsa sesadi kwa karolong ya banna, go raya gore o ka aparisana le bone. Mme ke dumelana le seo ka gore diaparo tsa banna di ka dira gore o ikutlwe o gololosegile mo mmeleng, mme ga e le gore o a di rata, o ka di apara mme ebile o a di reka.

Di ile di a ama basadi ka tsela e e sa siamang, ka gore basadi ba tshwanetse ke go itshetlegela tlhwatlhwa e kwa tlase. Mme ba apare sengwe le sengwe sa tlhwatlhwa e kwa tlase, mme se se fetola ka tsela e e leng gore ba lebega ka yona.

Batlhami ba fashion-e ba segompieno ba tlabe ba taka masela a bone ka mekwalo ya kgale ya setso. Mme ebile ba tsenya le dibaga mo fashion-eng ya segompieno, mme ke nagana gore ba dira seka gore ba batla gore gopotsa gore re tswa kae, mme ba batla gore re itshupe re itse gore le rena setso sa rona se botlhokwa re le batho. Mme re le batho re rata fashion-e ga e le gore o rata fashion-e, mme o fitlhela e le gore motako mo seketeng sa gago, se o se rekang ke motako wa Setswana. O a kgona go gopola gore ke moTswana ke tshwanetse ke go apara fashion-e ka tlotlo le ka go rata ga me.

Ke nagana gore ke mesese e leng gore e ilwe e a fetoga ka gore, mesese ya kgale ya Setswana e ne e fitlha kwa tlase, mme ebile e tswala magetla e tswala le mabele. Mme gona jaanong jaana go na le mesese e leng gore ke ya Setswana, e dirilwe e na le di-boobtube, e ntsha mabele mme ebile e ntsha le matsogo, e ntsha lone mangwele.

Diaparo tsa basadi di bontsha ditlwaelo tsa loago, go tshwana le gore moaparo le mokgwa le setaele. Di bontsha maemo a setso a loago, mme diaparo tsa basadi di tsamaisana le ditebaganyetso tse di tlwaelegileng, tsa bontle jaaka go gatelela sebopego sa mmele.